Imifuno ekhula ebusika zii-carrots yi-cabbage sispinatshi, tomatoes, potatoes yi-lettuce, onions beans kunye nebhitruthi nezinye ke ezinintsi ukuya phambili.

Kulo mfanekiso-ngqondweni ndiwukunikwayo mna ndingakwazi into okokuba ndithumele lo myalezo eluntwini, ukuba iinkomo okanye izilwanyana ziyathetha ngoku kwaye zibamba intlanganiso into okuba zicela ukuba zingasaxhelwa, zicela ukutya namanzi eluntwini. Ngoba uba ngaba andiwudlulisi lo myalezo eluntwini kungadaleka imfazwe phakathi kwezi zilwanyana nabantu kwaye ke kungangcono into okokuba sithethe nazo xa sifuna ukuxhela sikhe sicele phaa kuzo, leyo ke ethe yavuma ukuzinikela ukuxhelwa siye sithathe yona siyixhele.

Ukulima kwilali yam ndilibona luluncedo kakhulu ngoba abantu bayakwazi ukuthengisa izivuno zabo de bafumane ke imali ezawubancedisa kunye nosapho lwabo. Kuthi ke izivuno eziseleyo nabo bakwazi into okuba bazigcine emakhaya bazitye nosapho lwabo.

Ndicinga into okokuba abantu basezidolophini abazifumani lula izityalo ezityiwayo ngoba bazithenga ezivenkileni kwaye ke zinqabile. Xa befuna ezi-fresh funeka baye kude lee emafameni apho zifumaneka khona kwaye ke ezivenkileni amaxabiso athe xaxa kunasezifama.

Emva kokuba siyibambile inkukhu ndiye ndayithatha ndayibeka phantsi ndathi makayibambe ayidibanise amanyawo okanye amanqina ayinyathele ngelinye inyawo agqibe abambe amaphiko ngasemva anyathele ngelinye inyawo. Abe seke eyibamba emqaleni iyaxhelwa ke inkukhu ndimfundise ngolo hlobo.

Ifuthe kwezolimo liba likhulu xa ngaba umfama uye wakwazi ukunakekela isivuno sakhe wakwazi ukuthengisa futhi wakwazi ukugcina nembewu okumele aqhubeke ayilime ukuya phambili. Akwazi ukubhatala abasebenzi akwazi nokulungisa okanye ukumeyintheyina izixhobo zokulima futhi akwazi nento yokuba athenge imbewu aqhubeke alime ukuya phambili.

Iingenelo zokufuya iinkomo luhle kakhulu xa ungumfama ozifuyileyo iinkomo. Xa ukwazi ukukhulisa iinkomo xa zizele, ezizeleyo futhi ukwazi into okuba uzithengele amayeza uzitofe ukuze zingabi nazo izifo kwaye uzithengele nee-feed ezithile uziphe yona ziyitye, ukwazi into yokuba zibe nezakhamzimba zikwazi nokutyeba. De ke xa sowuya ke ngoku uyozithengisa e-fund huis kulapho ke ngoku iingenelo liba lihle kakhulu ukuze ke ngoku ufumane loo mali oyifumeneyo uphinde uthenge ezinye uqhubeke uye phambili.

Into yokuqala endingayitsho yinto okokuba kufuneka ube nolwazi le nto yokokuba uzifuya njani iinkukhu ukuze uzifuye ngendlela okuyiyo nezinye ke izinto ongazenza ungekabi nazo. Njengokuba ubiyele indawo apho zizawuhlala khona wakhe nendlu yazo apho zizawuhlala khona, futhi ube nazo onazo iinkukhu noba zincinane osowuhleli uzifuyileyo ubona into okuba ziyaqhubeki ngendlela owenza ngayo.

Ii-drones zingaluncedo kakhulu kubafuyi nabalimi. Kubafuyi bezilwanyana ziyakwazi ukuncedisa ukubala izilwanyana kwaye ziyakwazi ukwalusa izilwanyana ziphinde zam zikwazi nokujonga izilwanyana ezithe zalimalela endle. Kubalimi ziyakwazi into okokuba zijonge umhlaba wakho into okuba ume kwisimo esinjani, zeziphi ii-nutrients ezidingwa ngumhlaba wakho ukuze ukwazi ukuqalisa ukulima.

Zikhona ii-programs eziphumayo kurhulumente qho ngonyaka apho ukwazi ukufaka khona izicelo zento okokuba ucela ukuncediswa ngantoni. Kuye kube kuwe ke wena mfama into okokuba kwelo xesha ukulo wena udinga ukuncediswa ngantoni. Nokuba ke kusesifumanise into okuba kulo nyaka ufake isicelo mhlawumbe ungasifumani usifumanise kunyaka ozayo. Loo nto ke ithanda into okokuba ke ifake ucinezelelo kumafama ngokuba urhulumente angakhawulezisi ngokubonelela ngokwexesha.

Bachebi, bendicela sibonisane ngento encinci nje endiyibonayo into okokuba ingaba ingxaki. Bendicela into okokuba sichebe igusha ngendlela efanele. Ngoku abanye benu iigusha bazichebela phezulu bashiyelele uboya ezigusheni, ngoku ngaloo ndlela esenza ngayo izawudala into yokokuba amaxabiso woboya apho athengiswa khona azawukwehla bobu boya. Ndicela sichebe iigusha sizichebe ngendlela okuyiyo sibuchebele ezantsi uboya ukuze intengiso yobu boya ibe phezulu ndiyabulela.

Xa idatha analytics ime ngolo hlobo loo nto indixelele into okokuba nezam iigusha kuzomele ndiqalise ndizithengise ngeli xesha likaDisemba apho abantu abanintsi bebuya emakhaya besuka emisebenzini, abanye ke benza iipati abanye, benza imigidi abanye ke bathatha abantwana babase esikweni entabeni bayokwaluswa. Loo nto ke itsho ichaze intokuba ingeniso legusha iba phezulu ngendlela emangalisayo.

Kubalulekile kakhulu ukwazi amaxesha wonyaka ezikhula ngawo izityalo ngangokuba kukhona izityalo ezikhula kakuhle nge-summer futhi zibe khona izityalo ezikhula kakuhle phaa kwi-winter, into ethetha ukuthi ke awukwazi ukudibanisa ezi zityalo kwi-season ezingavumelekanga ukuba uzityale ngayo. Loo nto ke iyabaluleka kakhulu into okokuba izityalo othe wazityala nge-season ekuyiyo zizawuba nenzuzo ephezulu.